Ngingashintshela ku-classic music okanye u-country music.

Qinisekisa ukuthi lona lelo bhizinisi lirejistiwe, nanokuthi imikhiqizo yabo, i-right, ifanelekile ukuba ingathengwa akukho yini oku-expayile abadayiselwa kona futhi.

Bengingazizwa ngiphoxeke kakhulu bengadumala kakhulu ngakwazi ukuthi ngilibone iqembu lami engilithandayo ngenxa yokusakazwa. Into ebengayenza bengaba ukuthi ngiye e-grawundini ngihambe ngiyolibukela khona ngoba emsakazweni alizukusakazwa futhi angizukulibona kumabonakude. Bengizoya igrawundini ngiyolibona khona uma ukuthi kubaluleke ngempela ukuba ngilibone leli qembu eyi, leli qembu ngilithanda ngempela.

Amamuvi esethelayithi TV ahlezi ekhona wona, ahlezi ekhona, uma ufuna ukulibuka nje uyazi ukuthi khona umabonakude wakho.

Umthombo engiya kuwona, ukuze ngithole izindaba eziyizona zona zalapha eNingizimu Afrika, Isolezwe. Isolezwe alishayi eceleni uthola zona eziqondile kuphinde kuzoba izindaba zethu lezi zaku-SABC one TV, zishaya khona azigeji.

Umehluko ongaba khona ukuthi ama-viewings angaba maningi, bangakabi baningi kakhulu abantu abay'bukelayo lezi nhlelo lezi, ngoba abaningi abakwazi ukuy'afoda ngenxa yamanani aphezulu. Kwa-DSTV-ke nje khona, unyaka nonyaka ayanyuka, ayanyuka, ayanyuka, ayanyuka ama-price akhona. So, uma nje bengehlisa noma banikeze mahhala abantu ukuba babuke emakhaya, ama-viewings angaba maningi wona.

Zibaluleke kakhulu izingxoxo zasendaweni eziteshini zomsakazo zomphakathi. Ngoba uba nolwazi oluningi olwenzakalayo endaweni ngisho ngathiwa awukho usebenzela kude, kodwa uyazi kodwa ukuthi kwenzakalani endaweni yangakini. Loku kusabalala through social media uthole kusabalele ko-Facebook emva kokuthi kuxoxiwe indaba emsakazweni, sabala ko-Facebook ko-Instagram obani abanye abayizwile nabo indaba bazokdlulisela, bakufowunele, bakusendele nama-emails.

Yebo, ngike ngiyisebenzise iyasiza kakhulu ngoba ngike ngibona engathi i-network isebenza kahle kuyona, ngisho kungathiwa khona i-loadshedding. Kodwa uma i-sim khadi isefonini, kuba khona iy'nkinga zenethiwekhi kakhulu.

Singasebenzisa amafoni, nama-computer, o-laptop, ukuba sikwazi ukuthi si-download-e leyo app leyo ngenze into esifana nama-survey-zi, nama-study.

Kungasiza kakhulu njengoba idatha libiza abantu abaningi abanayo imali yokuthenga idatha. Abanye abafundi bagcine bengawenzanga ama-homework-i or ama-research okumele bawenze ngenxa yokuthi datha alikho, imali ayikho ekhaya, kanjalo futhi nabantu ababheka umsebenzi. Uma kungaba khona amalo, ama-Wi-Fi atholakala mahhala emakhaya bangakwazi ukubheka imisebenzi online ba-aplaye futhi online kungasiza kakhulu.

Into angayenza eyokuba kqala azise abalaleli balowo, balowo msakazo ukuthi unesifiso sokuba athole uhlu olusha lomculo, alizame kuqala, abone ukuthi abalaleli bakhe bayakujabulela yini? Bayawuthokozela yini lowomculo.

Ikusasa labo luzoba lihle kakhulu uma nje bengaqhubeka nje nokukhipha amafilimu a-right-i. Abantu emakhaya abawathokozelayo, azobukwa kakhulu lawo mafilimu. The more bebuka abantu yanda inamba yabantu ababukelayo emakhaya, ikusasa labo lizoqhakaza kakhulu.

U-satellite TV wona uyakhokhelwa zinyanga zonke, futhi izinto ezidlala khona ziney'khathi ney'nsuku zokuthi zidlala ngosuku oluwukuthi idlala, ngesikhathi esiwukuthi kodwa ungabukela nanoma yini nanoma iningi. Uma sekuthi-ke laba abasakaza bukhoma ihlezi ikhona into yabo.

Kwi-telemedicine ngicabanga ukuthi izici engingazifaka ilapho khona singekho isidingo sokuthi uhambe uye ekhemisi, uyolanda imithi yakho ngoba vele usuke ungaphilile. Ngicabanga ukuthi uma kunga edwa isifo esikanjalo lapho khona i-script-i sakho semithi, sihambe straight siye khona, e-pharmacy, e-pharmacy mase bayakuthumelela imithi yakho ekhaya, singabikhona isidingo sokuthi uhambe uye ekhemisi uyobamba olayini ukuze uthole leyo mithi yakho oyidingayo.